Dikgwebopotlana tse, di ka leka go ruta bajanala ka hisetori ya lefelo la bona. Go le gantsi bajanala ba rata go itse hisetori ya lefelo le ba le etelang le go ka ba ruta ka gore go na le eng se ba ka se bonang mo lefelong la bona se se kgatlhisang se e leng gore ga ba ke ba se bona kwa ba tswang teng.

Dithoto di ka sireletswa ka fa koloi e se ke ya tlatsiwa ka dithoto go feteletsa, gape koloi ga ya tshwanela go tsamaya ka lebelo le le kwa godimo.

Terene e siame go ka tsamaisa dithoto tse dintsi ka gonne e na le go na le fa o ka bang teng dithoto go le gontsi, mme melemo ya teng ke gore di tla tse ne di bolokesegile. Mathata a tiriso ya teng ke fela gore e tsaya lobaka ka gonne ga e tsamaele ka bonako.

Gone ga e sa le teng ka gonne go tlosiwa ga yone e ne e tseela batho madi fela mme go se na mosola wa teng ka gonne ditsela di sa nna sentle mme go tsewa madi mo bathong.

Go kotsi thata go kgweetsa sekgala se se telele o le mongwe ka gonne o ka feleletsa o tshwarwa ke boroko kgotsa wa lapa mme wa dira kotsi ya sejanaga. Bapalami ba ka itshireletsa ka go ka bua le mokgweetsi gore a ikhutse fa a lapile, mme ba ka tsweletsa leeto fa a lapologetswe gape.

Maemo a ditsela tsa rona tsa mafelo ga a siama le e seng, ditsela tsa rona ga di a siama. Ga o tsamaya mo go tsone ke mekoti, mesima go ya kwa le kwa, mme kwa mafatsheng a mangwe ditsela tsa bone di siame tota, ga gona mesima.

Ditlhokwa tse di fokoditsweng di a tlhokega le mo dithekisong tsa dijo le dithekiso tsa dilo tse dingwe ka gonne re le batho re le bantsi re a sokola, re humanegile, ga re kgone go ka fitlhelela dilo tse dingwe ka ntlha ya go tlhoka madi.

Go nnile thata ka ke ne ke se na madi a malatsi otlhe a go palama, mme ke fentse seo ka go o ikeletsa letseno lengwe kwa thokonyana.

Ga ke bone go na le thuso ya ditsela ya go tsamaya e mo bagolong kgotsa batsofe, ka gonne batsofe le bašwa ba fela mo golong go le gongwe. Nako nngwe o kgona go fitlhela batsofe ba emeletse, bašwa ba ntse fatshe mo ditilong.

Go hirisa dikoloi go botlhokwa tota ka gonne bajanala ba tla mono ba sa tshola dikoloi tsa bone go le gantsi, mme go ba hirisa dikoloi go ka go tsenyetsa letseno.

Dipalangwa tsa diterena gantsi, ga di ga di na batho ba ba tlhokomelang ba le bantsi. O ka fitlhela gongwe nako nngwe le motho a le mongwe kgotsa ba babedi ba ba tlhokomelang mme terena e le telele le menyako e e tsenang e le mentsi gape le one matlhabaphefo a mantsi a e leng gore ga a lebelelwe.

Ditirelo tsa e-hailing di ka netefatsa gore bakgweetsi ba latela di-protocol tsa pabalesego ka go ba tlhatlhoba pele ba ba hira go itse gore a ke bone ba nnete bao ka sesupo sa ID le gore ba nna kae, le koloi gore e kwadisitswe jang. Dikwalo tsa koloi a ke tsone tse di dirisiwang mo e-hailing.

Bakgweetsi bangwe ba ditekisi ba bona e ka re kgwebo ena ya Uber kana Bolt-e e ba tseela bapalami, ka jalo ba leka go e thiba ka ditsela tsotlhe, mme ke nagana gore fa o le mopalami o na le kgetho ya gore o ka itseela gore wena o batla go palama eng. Seno ke bothata ko mabenkeleng a ko metsesetoropong ka gonne go le gantsi kwa metsesetoropong ke ko teng ko e leng gore go tletse bakgweetsi ba ditekisi.